Dithoro le mabele di diriswa go dira dijo tsa selegae tse di nang le bolemo jo bo kwa godimo jaaka bogobe le diphologolo.

Wine farming go tsewa ka setswana jaaka temotuo ya beine kgotsa temotuo ya morara ke temo e ikemiseditseng ka go jala le go tlhokomela morara go bo go dirwa beine ya morara ka.

Tsela ya go apaya, o tla tlhoka go itse tsela ya go apaya le go bega dijo tse di siameng tsa bana.

Go thusa tikologo, Rooibos ke semela se senang le metswedi e e kwa tlase ya metsi, mme se thusa go boloka metsi le go fokotsa kgatelelo ya metsi mo tikologong.

Bogobe jwa dithoro, bogobe jwa dithoro ke dijo tse di nang le bo molemo jo bo kwa godimo mme di thusa mo go thuseng batho go tlhoka dikotla.

Maemo a a siameng a temotuo, rooibos ke semela se se nang le ditlhokego tse di kwa godimo tsa maemo a a siameng a temotuo jaaka lefatshe le le nang le metsi a a siameng le letsatsi le le kwa godimo.

Minerals, rooibos e na le minerals tse di kwa godimo jaaka calcium le fluoride, tse di thusang go thusa mo go thuseng batho go tlhoka bone le meno.

Rooibos e dirisiwa go dira teye e e nang le bo molemo jo bo kwa godimo, e e thusang go fokotsa kotsi ya matshwao a a siameng le go thusa mo go thuseng batho go tlhoka dikotla.

Merogo e dirisiwa mo dijong tse di agang mmele jaaka dijo tse di nang le di protein maungo le merogo e mengwe, dijo tse di itekanetseng di thusa mo go thuseng batho go tlhoka dikotla le go fokotsa kotsi ya matshwao a a siameng.

Leswe, e na le boleng jo bo kwa godimo jwa dikotla le protein.

Pula, maemo a bosa a a nang le pula e lekaneng a thusa go gola ga maungo, mme pula e e kwa tlase e ka baka kotsi mo go maungong.

Maungo a nang le dikotla tse di kwa godimo tse di thusang mo go thuseng batho, go tlhoka dikotla le go fokotsa kotsi ya matshwao a a siameng.

Maungo a thusa mo go tsenyeng madi mo ikhonoming ya Aferika Borwa ka go thusa mo go rekiseng matuto a maungo mo di khontinenteng tsa Aferika le lefatshe.

Merogo e na le dikotla tse di kwa godimo, tse di thusang mo go thuseng batho go tlhoka dikotla le go fokotsa kotsi ya matshwao a a siameng.

Merogo e na le seabe sa go thusa mo go tlhokomeleng lefatshe le pelo ya tsela, mme e thusa mo go fokotseng kotsi ya matshwao a a siameng.

Rooibos e na le tatso e e bogale e e thusang batho go rata go e nwa.

Rooibos e ka thusa mo go godiseng temothuo e e tswelelang ka go thusa balemi go dirisa mekgwa ya go lema e e siameng, le go tokafatsa boleng ba mmu.

Go lema rooibos go dira ka tsela e e siameng, mme balemi ba dirisa mekgwa ya go lema e e siameng go tokafatsa boleng ba mmu.

Merogo e mengwe e ka apelwa ka ditsela tse di farologaneng, mme e ka nna e leng e e siameng go e ja.

Rooibos tea e ka thusa go fokotsa kgatelelo ya madi go thibela kankere le go thusa mo go laoleng lefelo la diabetes.

Temotuo ya mofeini le morara e thusa go oketsa kgwebo ya dijo, mme e na le seabe sa go thusa batho ba ba dirang mo go yone.

Rooibos e tlhokomela lefatshe le le nang le matlakala a a kwa godimo le le nang le metsi a a kwa godimo.

Rooibos ena le seabe sa go thusa go oketsa kgwebo ya dijo mo Africa borwa, mme e na le seabe sa go thusa go oketsa dintlha tsa economy ya selegae le ya lefatshe.

Tlaemete e e fetogang e ka ama kgatelelo ya metsi, mme e ka nna e le e e kwa godimo go feta pele. Kgatelelo ya metsi e ka ama go gola ga merogo, mme e ka nna e le e kwa tlase go feta pele.

Go leka maungo a a sa itsegeng thata go ka thusa go oketsa kgwebo ya dijo, mme go ka nna go le molemo go a leka.

Maungo a nang le peo jaaka mapula le dinana, ke maungo a nang le peo mo teng ga a ona.

Lefatshe le mmu di na le seabe sa go tlhomamisa gore dijalo di gola sentle, molemirui o tshwanetse go tlhomamisa gore mmu o na le diteng tsa selo sa tlhago tse di kwa godimo.

Go dirisa dintlha tsa go latedisa dithokego go ka thusa go tlhomamisa gore dijalo di gola sentle, molemirui o tshwanetse go akanya ka maemo a tikologo le tlaemete.

Matlhare a dipatata, melemo e thusa mo go tokafatseng tsamaiso ya mala le go fokotsa kotsi ya malwetsi a pelo.

Go jala maungo a a tshwanang le di apole le dipanana, go farologana ka gonne ke dimela tse di farologaneng ka mokgwa wa tsone wa go gola tikologo e e ditlhokang le tlhokomelo.

Ditamati di batla letsatsi, metsi a lekaneng le mmu o o nang le compost dirojwa ka beke ya bo roba bo bedi to lesome le bobedi fa di tlhokometswe sentle.

Peo e jalwa mo letlhabathing le le omileng ka phato, ngwanatsele semela se gola dikgwedi le twelve to eighteen. Matlhare le makala a monye a roba ka phatwe, sedimonthole di segiwa di bo di beiwa mo letsatsing go fementa go dira mmala o mo fephenyane di omisa sentle mo letsatsing e pakwa mo meketlong kgotsa mo tea bags.

E siametse batho ba ba sa batleng kgotsa ba ba sa tshwanetseng go nwa caffeine jaaka basadi ba ba imana, bana kgotsa batho ba ba nang le bothata jwa pelo.

Go nyelela ga mobu o itekanetseng. Mathata temo e e feteletseng e ka fokotsa boleng jwa mobu, tharabololo go dirisa crop rotation go tlogela lefatshe le itapolosa le go tsenya manyolo a tlhago.

Phetogo ya tlelaemete, mathata pula e e sa tlhomameng le mafulo a fokolang. Diphelelo maungo a a sa butswang sentle kgotsa a a senyega jang.